Ke nagana gore go nne le di mobile clinic. Mo khominiting eo bagologadi ba nnang mo go yone, gore ba kgone go kry-a dilo tseo e leng gore ba ka di tlhoka nako e nngwe le e nngwe jwalo ka meriana ya bona.

Ke nagana gore go botoka gore ne ba tlhokomele ke ba lelapa la bona, gore ga go ka ga diragala selo, ba leloko ba ba bale teng. Ba kgone go bona gore Nkgono, Ntatemogolo ba feleletse ko kae

Ke nagana ke gore ba nagana gore ba tla, matsatsi a bone a bophelo, a tla oketsega batla ba tshegofaditšwe go heta.

Gore re dule re lebeletse gore go ka iragala sepe le sepe, sengwe le sengwe, mo boemong bo ba ikreiyang ba le mo go bone.

Ba bona go tlhokomela batsofe e le mmereko o montsi tota and e go se yalo. Go tlhokomela batsofe ke ga o ipha di tshegofatso ka tse dintsi gampe mo bophelong. Ke go spend-a nako le, bao ba e leng gore ba kile ba go godisa ga ntse o le monnye

Gore ba nne ba ba ntse ka mo ntlong, ba sa ire selo ba shebile tv kapa ba le busy ka di jalo.

Ke tseba e le old age home mo e leng gore bagolo ke moo ba tlhokomelwang teng, ba irelwa sengwe le sengwe se e leng gore ba se tlhoka and ditirelo tse ba di dirang ga di a duelwa nix, sepe.

Ke nagana gore ba ka bafa dibuka gore ba bale kapa ba roke, go nna hela o sa ira selo ga go a siama tu tu.

E ama botshelo jwa bona ka gore phenšene eo, e kgona go ba thusa gore ba reke tseo e le gore ba di tlhoka, ba di eletsa ba batla go di ja.

Ke nagana gore re ka simolola re ira patlisiso ka yona. Mo marang-rang gore kopo e dirwa jang e bonwa jang and.

Ke nagana gore e ama ka gore ba kgona go thusa, ka mo ntlong ka yona ga go na le seo e leng se a short-a ka mo ntlong. Le gape re sa lebale gore mogodi le ene o na le tseo tse e leng gore wa di tlhoka ka wa diatla so, tswee-tswe-tswe tšhwanetse gore mofe le bona re itšheba re le ba nosi.

Ke nagana gore motho o simolola go kry-a tšhelete ya phenšene ga a na le dijara tse di sixty. Ka gore ha o fetile mongwaga ya di jara tsa sixty. ke nako ya gore o nne fatshe o dule, eo e leng gore ba bitsa retirement age ke nagana yalo. Motho o se a godile a le mo dijareng tse di kalo gore a ka bereka a o a, a ka se kgone go bereka.

Jeka ke setse ke buile, ke nagana gore mo community-ing eo e ba nnang mo go yone, go nne le di mobile clinic every month go re batsofe ba kgone go kry-a meriana ya bone, mo yone.

Ke nagana gore re ka dira as Department of health, re ka etsa di mobile clinic. Mo community-ing e le gore ba dula go yone, gore ba kgone go fumana meriana ya bone ha ntle, ntle le tshoganyetso, ya hore a ke na tšhelete ya taxi, ha ke nang eng, a ke nang eng. Ke bona gole botoka ha holo, hore batsofe ba nne le mobile clinic mo community-ing ya bo moo ba dulang teng moo, ba nne le yona.

Di a thusa thata gore ha motho a sena eng a kgone go ya ko yona mare go a tlala thata ka gobane go ya ope le ope o nyakang thuso.

Go botlhokwa tota ka gore batho ba bangwe ga ba na le tšhelete ya gore ba palame taxi ba ye kwa, ko mabenkeleng ba lo lata meriana ya bone. So go bonolo thata gore ditleliniki tsena di fitlhele kwa mekhukhung kwa, coz jwale ka ha re tseba ko mekhukhung kwa ke mo e leng gore nneng batho ba sokola thata thata thata.

ke malwetsi a H_ IV and AIDS teenage pregnancy, yo ne ha e se bolwetse mare le yo ne e hlaha ha holo, ha holo teenage pregnancy ke T_ B.

ke nagana gore di nnye ka palo ka gore ga gona ope o ipatlang go ipona a bereka koo, ka go bala mmereko wa koo o mentši go eta wa kwa ko toropong. Ha tleliniki e le kgakala le baagi, jaaka re setse re buile ke nagana gore ba amega ka gore ba bangwe ga ba na le tšhelete ya gore ba ye kwa ba late meriana ya bone, so eo yone e ba bothata bo boholo mo balwetsing mo bathong ba ka kulang ke bothata.

ba amega ga mašwa tota, ka gore ka nako seo ba se batlang ba tla se le siko jwale tlamele ba palame ba ye kwa ba batla le chelete e le gore ha ba na yone, ha ba ya toropong kwa gore ba fumane thuso e e leng gore ba tlhoka e e leng gore nneng ke bothata, ke bothata jaaka seterebo ile hore batho ba mekhukhung ba sokola haholo.